Ho nna ha ke reke di-data bundle ntho hore ke boloke tjhelete, ntho e ke e etsang ke hore ke na le ntho e bitswang hore ke Wi-Fi ka tlung, e nbolokela tjhelete haholo e mpolokele tjhelete haholo. Jwale moratuwa le wena, o tla tlameha hore o ikenyetse Wi-Fi ha hao hore o kgone ho boloka tjhelete. Hobane ha o reka di-data bundle di qeta tjhelete hobane di fela ya ka pele. Jwale ha o sebedisa ntho e bitswang Wi-Fi, o patala ha nngwe ebile o tlo sebedisa data ya hao kgwedi kaofela e sa fele.

O na le o tlamehile o register-e, hobane le batho ba tlang ba tla o kenyetsa yona, router eo ha o qetile o wa e patala kgwedi le kgwedi, hore e kgone hore e sebetse.

Nna ke rata Bonang Matheba lebaka le etsang hore ke re ka mo rata, ke hobane ke mosadi ya ithatang ke mosadi ya ikokobeditseng ho tsona tsohle ke mosadi ya sebetsang ka thata. Ya nang le ntho tsa hae, a sa sheba motho o mong hore a mo etsetse, o wa iketsetsa ebile o etsa se thabisang pelo ya hae.

Hangata se ke se etsang ke hore, ke ya ke ya tshoha hara mpa ya bosiu, ke etse ntho tsa ka tsa mosebetsi, lebaka le etsang hore ke rate data eo e sebetsang hara mpa ya bosiu. Ke hobane hangata bosiu batho ba bangata ba robetse ha ha se ha hona batho ba bangata ba sebedisang internet. Jwale ho ba bobebe haholo ho nna hore ke etse ntho ke e batlang mabapi le taba tsa mosebetsi. Ke ka hoo ke e rata.

Papadi ya bolo e monate hampe hobane e kopanya lefatshe, e kopanya lefatshe hore ho kgone ho qoquwa ka bolo ho thabiwe. O shebelletse banna ba bapala bolo ho ba monate feela letsatsi leo la bolo. Hodima moo, hape ho na le ho tla win-wang ho be monate.

Ntho e ke tlo etsa ke hore ke tlo nka ntho tse ke sebetsang ka tsona ke ye le tsona hae. Ke kgone hore ke sebetse hobane moo ke dulang motlakase o teng, ho ha ho na lotho nka o etsa ke le mosebetsing ho sena motlakase. Ha ho na letho hobane ke ya hlokahala hore ke founelwe, ke hloka motlakase hore ke sebetse. Jwale ha ke thola hore ha ho na motlakase ke phuta seo e leng sa ka le ntho tsohle tse ke di hlokang hore ke sebetse ke sebeletsa hae, hobane hae ho na le motlakase.

Channel-e e ke e ratang haholo ke channel-e e bontshang ditopo le babolai. Lebaka le etsang hore ke rate channel-e eo, ke hobane ke rata bohlale ba maponesa ka hoo ba sebetsang ka boima hore ba kgone ho thola babolai boo. E nthusa le hore ke kgone ho tseba hore hantlentle batho ba bolai ke batho ba jwang, ebile ba nahana jwang. Lebaka le ba etsang hore ba bolaye batho e tloha e le eng.

Wi-Fi e ke e tsebang ya mahala ya setjhaba ke tse tse kentsweng ko dikolong tse kentsweng ko diholong ke eo e ke tsebang e sebetsa jwang. Ho na le ntho e bitswang hore ke password ba e beha moo leboteng. Then ha wena o le motho o hlokang ho sebedisa yona, Wi-Fi o kenya yona password eo founung ya hao. And then ka tsela eo hee e ya sebetsa.

Ya hore o data ya hao e se ke ya fela ka pele ke hore o etse hore o timme di-App tse founung ya hao. Ka tsela eo e ka se fele ka pele hobane nako tse ding ho na le hore ha o na le data, o thole hore hona le app e se e sebedisitse hore e kgone hore e etseng ho thwe e ya i-update-a.

Ke utlwe ke sa kgotsofala haholo hobane dintho tse nka di etsa ka data di ngata. Jwalo ka ho batla mosebetsi, jwalo ka ho lokisa, ho batla ho sheba mona internet-eng hore mesebetsi e tholahala kae. Ke kae moo ho nang le sebaka hore nka kena hore ke batle mesebetsi. Jwale ha ke fiwa ntho eo ke bona ho le ho nyane haholo hore nka be se ke fuwa data eo ho thweng, ke tlamehile ke se ke e sebedise ho fihlella nako e itseng.

Ha ho na nthwe batho ba ba ka etsa ke mosebetsi wa bona, ba bang ba ile sekolong ho ithutela ona hore ba rekise pampiri o ba tsamaise di ditaba tsa batho. Ke mosebetsi oo e leng wa bona, ba kgola ka ona mosebetsi oo. Ba kgola ka tsona taba tseo tsa batho. Jwale ha ke bone ho na le phoso moo.